Eyi wemngani nginenkinga lapha kukhona umuntu ofikile ebusuku wangishontshela amatamatisi. Angazi ukuthi ngubani kodwa ngiyafisa ukwazi into engizoyenza mfethu. Okwamanje ngizohamba ngiye laphayana emaphoyiseni, ngiyovula i-case ukuze lowo muntu bambambe ba-investigate bamtholele. Ngiyacabanga ukuthi uma ngakhuphuka ngiye laphayana ngenhla laphayana kwaDlamini ibona abantu abaseduze nami. Mhlawumbe ikhona into abayibonile or mhlawumbe ikhona into abayizwile ngoba ngidumele kakhulu ngilimele emoyeni.

Angasebenzisa i-soil testing kit mhlampe okunye angazama futhi mhlawumpe ukuthi akuthole ukuthi athole ama-mobile apps azokhona ukumbalekela yonke leyo information ezobe eyitholile from i-testing kit. Azame ukuthola ama-softwares futhi amanye angakhona ukuthi a-check amadizizi kulawa ama-plant-i mhlampe asebenzise ikhamera. Yizona zinto ezibiza kancane lezo angayizama.

Ezolimo ziya-contribute-a kakhulu kwi-GDP ngokushintshiswana kwezimali or mhlawumbe uku-trade-a o-exchange nama-export. Phinde futhi kufake imali ngendlela yokuthi abantu abaphethe izinsimu bayayikhokha intela futhi zivule amathuba omsebenzi ne-production yezinye izinto eziphuma ey'ndaweni zokulima.

Hlezi ngizithola endaweni lapho kushisa khona futhi nakhona uma ngabe kushisa, akulaleki umzimba uhlezi ukhathele. Awukhoni ukucabanga kahle nje ingqondo ayicabange kahle ngathi ungahlala uphuze amanzi, njalo mhlawumbe uhlalele uhlezi ukhathele nje. So kubalulekile nje ukuthi uhlale endaweni eshaya umoya okahle.

Eyi ngiye ngangenelwa izinambuzane unyaka owendlule ensimini yami le yommbila kwakufike khona kugcwele khona izintethe umazifika laphayana zadla kwasani zadla yonke into ebikade ikhona laphayana. Uma ngivuke ekuseni ngithole ummbila wami udliwe awusakhoni nje ukuyiphila la wona wase uyafa vele kwamele ngiqale phansi. So nje kwauyisigameko nje esibi kakhulu ngoba kwangidla kakhulu ephaketheni.

Zingadlala elikhulu ichaza ngoba kahle kahle uma uloko uwashintshashintsha izitshalo ozitshalwayo kuyaye kufike ukuthi mhlawumpe iy'nambuzane eyikhona mhlampe kule kulesi khathi samanje azikudla lokhu okutshalile so kuyaye kuyaye kusize nje ukuthi isizini isizini ubuke ukuthi yini into ongayitshala ukuthi mhlawumpe lezo lwane uma zifika nje zifike kungekho lokho esikudlayo ube utshale okunye.

Le nto uhulumeni ayenzile izoletha ushintsho olukhulu emphakathini wami. Ngoba sizokwazi manje ukuthi sizilimele ukudla, sizilimele imifino, sikhone nathi ukuthi sidle ukudla okunempilo futhi enye into singakhona nokuthi lokho kudla sizobe esikulima, sidayise sikhone ukwenza imali siziphilise ngayo.

Indlela nginganikela ngayo ukuthi kube yimina ohambayo ngiyothenga imbewu ehlukile kunale abantu bazobe abanayo kule ndawo engizobe ngilima kuyona mese ngiyithengele leyo imbewu leyo sesingasho shintshana-ke bona banginike imbewu mina engingakhoni engingakhonanga ukuyithola esitolo, nami ngibanikeze imbewu le engikhonile ukuyithola esitolo futhi nakhona kubalulekile-ke ukuthi ngikwazi nami ngibe nolwazi mhlampe lwezifo ezingahle zibe khona kule yitshalo esizitshalayo. So indlela enginga-contribute-a ngayo kulabantu engizobe ngilima nabo.

Indlela ebalulekile ukuthi inhlabathi ibe if ikulungele ukutshala kwezinye izitshalo ukuthi ihlale i-check-wa njalo ukuthi ayinazo izifo yini ezihlukile. Futhi isasenawo amavithamini ewadingayo ukuthi ikhona ukukhulisa lezo zitshalo esifuna ukuzitshala ngaleso sikhathi esihlukile kunalesi esinye.

Into engingayenza ukuthi ngisebenzise amakhemikhali ukuthi leso isikhumba singaboli futhi singabi nawo ama-bacteria mengiqeda ngesomiso kahle ngendlela lapho ngeke sithole khona izinambuzane ezithizeni ezikhona ukudla leso sikhumba. Masengiqedile ukusikhipha uboya sengiyaqala-ke ngiyasi-process-a ngendlela ekumele ngisi-process-se ngayo. Kukho konke lokho kudiphenda kulo muntu osidingayo ukuthi ufuna ukuzisebenzisela ini.

Into engingayenza ukuthi ngilungise i-PH level yaleyo nhlabathi, ngiphinde futhi ngihlole ukuchela kwamanzi, ngiphinde ngithole ngithole imfucuza, ngiyihlanganise nalo nenhlabathi ukuze izitshalo zami zikhule kahle. Ngiphinde ngi-check-e nje amakhemikhali abawusebenzisayo o-potassium o-hydrogen. Ngiphinde ngihlanganise nalawo nenhlabathi ukuze izitshalo zami zikhule ngendlela.

Mina, ngokucabanga kwami, kuyicebo elihle ukuthi umama ahlanganise izinkukhu zakhe ezintsha eze nalezi ezintsha kahle kahle. Into engingacabanga ukuthi mhlawumbe ayenze athathe izinkukhu zakhe lezi anazo endlini, ayihlanganise ney'nkukhu zakhe ezintsha. Enze ngesingisi bayibiza nge-controlled environment. Lapha azobeka khona lezo zinkukhu lezo ezintsha nezindala uma ngabe ziyafa angeke aluze zonke izinkukhu anazo ensimini yakhe kodwa uma ngabe leyo ndlela iyasebenza lezi nkukhu lenzani zizokhula vele mese khona ukuyihlanganisa nalezi ezinye-ke eziphelele.

Into engiyicabangayo, umama la uma engathi athathe mhlampe mhlawumbe mhlampe u-thirty nje wey'nkukhu zakhe lezi ey'ndala nazo endlini ayihlanganise ney'nkukhu ezintsha ay'valele endaweni yazo zodwa abone ukuthi ziyakhula yini azikho izifo, izifo lezi ezintsha eziqhamuka nazo ziyakhona ukuhlangana ziyakhona ukuzalana, zizale lezo y'nkukhu ayifunayo. Uma ngabe kuyenzeka after isikhashana then uma esayithatha-ke lezo y'nkukhu zakho ezintsha nalezi azira ezintsha, futhi ayi uhlanganisani nazo zonke iy'nkukhu zakhe, ngoba uzobe asebonile futhi ukuthi angeke aze aluze iy'nkukhu ey'ningi.

Mina izitshalo engizaziyo ezingadingi amanzi amaningi, amabele nezinye izimbali zakhona. Okunye futhi mhlampe ama-spices afana no-rosemary lo inhlobo le bathi yini i-cactus, o-prickly pear thina siyibiza .

Kona kungase kube nzima ukuthi ngisilandele kodwa sona kwamele nisilandele ngoba ngumuntu esikhathini esiningi ngiyawenza amaphutha ngingahle ngikhohlwe kodwa hhayi sona ngizosilandela. Ngigqoke konke futhi edingekayo ukuze ngifuthe izinto zezinambuzane ngoba kungahle kungigulise uma ngabe angigqokile i-PPE abayidingayo.

Into engingayenza ukuthi ingadi ihlale iphila ngingahamba ngiyobuza abantu abanazo iy'ngadi eziphilayo, ngibachazele ngesimo sami. Mhlampe bangahle bangiholele ukuthi ngenze kanjani, ukuze iy'tshalo zagogo zihlale ziphilile kahle ngendlela.

Isinyathelo sokuqala ukuthi ubuke izinkinga zomkhiqizo wakho, ufune usizo lwezobuchwepheshe mhlampe izinsiza ezifana ne-software uma ngabe uyakhiqiza. Uma ngabe udinga ukuthi mhlawumbe uzoyisebenzisa idatha ukuthi khona ukubuka ukuthi yini oyi-process-a kahle ungadinga i-inthanethi of thing's nama sensors ozowasebenzisa mhlawumbe ungadinga i-mobile app or i-web i-web app. Into ezokhona ukwakha indlela ozokhona uku-access-a ngayo lamasensa ufunde leyo data ozobe uyithatha lapho. Wakhe i-prototype yaleyo ndlela ozobe ukhiqiza ngayo lokho lokho ozobe ukukhiqiza. Bese uyaqala-ke wakha i-infrastructure, i-tech infrastructure. Indawo ozokhona ukurana yonke le process kuyona, uphakamise ukhiqize ubone ukuthi kuyalunga yini, uphinde ukuphakamise i-scale sakho somkhiqizo.